Batshana bam, ndiyavuya ukuba nibonakalise umdla wokuba nifuna ukuzondincedisa apha ekwaluseni iinkomo. Ke batshana bam, ndiqonde mandinilumkise uba iinkomo ziyakwazi umonzakalisa umntu. Akufunekanga niyidelele iinkomo. Ndiyabulela batshana bam, enkosi.

Ifane ibe ngabo nabo abantu abanolwazi lwezityalo ezilalini. Kodwa ngcono abantu basezilalini kunabasedolophini.

Xa uza kusenga inkomo okanye ibhokhwe funeka uqinisekise uba uyirhintyelile kakuhle exhantini okanye kuloo ndawo uzawube kanti uyisengela kuyo. Ukwazi ukuba ingakwenzakalisi xa uba mhlambi yinkomo okanye yibhokhwe ekhabakhabayo.

Ngaphambi kokuba ulime umhlaba wakho kumele ukuba uqale uwucoce, ususe bonke ubumdaka. Ugqiba kwakho ugalele umgquba, mgquba lowo ke uzawuncedisa izityalo zakho zikhule xa edibene nomhlaba.

Imivuzo efanelekileyo kubasebenzi basezifama inganemiphumela emihle kakhulu. Abafama bangazimisela emsebenzini wabo, batyale izityalo ezichumileyo. Loo nto inotsala nabanye abasebenzi basebenze ezifama, ngoba bakhona abantu abangenawo umsebenzi kodwa abangafuniyo ukuya ezifama ngenxa yokuba ezifama imivuzo imincinci. Loo nto ke inganyusa kakhulu umgangatho wezolimo apha eMzantsi Afrika.

Mnintsi umhlaba onosetyenziswa njengomhlaba wezolimo apha eMzantsi Afrika. Ukuba sinokufakela imali, songezelele imali sixhasa eli candelo, loo nto ingasenza ukuba singuMzantsi Afrika sinyuke sibe kumgangatho ophezulu.

Xa ufuye iihagu kufuneka usoloko uyalibamba ixesha lokuzifida, lokuzityisa. Indawo yazo uhleli nje uzinika ixesha lokuba uyicoce ngoba iihagu ziyathanda ukungcolisa. Funeke uziphe amanzi amaninzi nemikhombe yazo ihlale inako ukutya.

Kubaluleke kakhulu ukutofa iigusha zakho ngenxa yokuba ziba nintsi izifo iigusha ezijongana nazo, ke imfuyo yakho ingahambeli ndawo, ife ibulawa zizifo nje ezincinci. Kanti xa uzitofa, uzinike ixesha uba uzitofe, iigusha zakho ziyanda ziphile.

Imicelimngeni yokufuya iigusha ingaba nkulu kakhulu kwixesha lokuba sibe namatakane. Kwelaa xesha lamatakane kufuneka uwajonge kakhulu amatakane wakho ngenxa yokuba kulula ukuba afe. Uwanike izitofu ezifanelekileyo, uwajonge. Iigusha ke nje uzijongile ngenxa yokuba ziyakwazi ukonzakaliswa kwa zizinja okanye ngoodyakalashe ehlathini. .

Phambi kokuba utyale emhlabeni uqala uwucoce, ususe amatye, uwugrumbe ukuze uthambe umhlaba wakho. Wandule ke ngoku ukuwugalela izichumisimhlaba.

Inyama ebomvu uqala uyisike ibe zizicwe wandule ugalele izimnandisi neviniga kwakunye neviniga, uyixhome uyomise, ibethwe ngumoya yome khonkqo.

Ndiza kusebenzisa amanzi, imibhobho yamanzi, iimbewu, ndisebenzise izichumisimhlaba, ndisebenzise ipelepele namagaba.

Abafama abaninzi bathatha abantu abangathathi ntweni ukuze babasebenzele ezifama. Abadli ngokuyenza ke into yokuba bayobhalisa umntu kwiDepartment of Labour and Employment. Kodwa kungenzeka ukuba bakhona abafama abayenzayo loo nto leyo, kodwa banqabile kuba , kwaba ndibaziyo.

Iinkukhu zingumsebenzi omninzi ngenxa yokokuba kufuneka indawo ezihlala kuyo uhleli nje uyayicoca, uzipha amanzi, uzigalelela nokutya. Xa zinamantshontsho, kufuneka uwajonge amantshontsho wazo ngoba zikhona iinkukhu ezingawakhathalele kakhulu amantshontsho. Funeke uzisilele, ukwazi uzokwazi amantshontsho uwaphe ukutya. Ususe nemiqhagi, imiqhagi ingabi ninzi endaweninye ngokuba izawuxholana zonzakalisane.

Batshana bam, ehlathini kukho iindidi ngeendidi zezityalo ezinetyhefu kwaye ezinye awunozibona ungacinga ukuba zezi zikulungeleyo. Akumelanga ke ukuba uyayitya utya yonke into oyifumana ehlathini. Funeke kuqala uze nayo apha endlini siyibone phambi kokuba uyayitya. Ingaba ukhona owatyileyo la maqunube ehlathini phambi uba nize apha?

Ukufuya iihagu kuneengenelo ezininzi. Ukutya awukulahli xa kukudala okanye xa ungasakusebenzisi, ukukunika iihagu zakho. Ihagu uyakwazi ukufumana imali ngayo xa uyithengisa, uyakwazi nokufumana inyama xa kufikelele ixesha lokuba uyixhele.

Ukufuya iinkukhu kuluncedo kakhulu ngenxa yokokuba xa kufike amaxesha okuba ungabi namali uyakwazi ukuthatha kwalapha ezinkhukhwini zakho uthengise. Uyakwazi ukufumana imali ngenxa yaloo nto. Uyakwazi ke nokuthengisa amaqanda ufumane imali ngenxa yaloo nto. Uyakwazi nokuba uxhele kwalapha ezinkhukhwini zakho ufumane inyama.